Ndi ya, ndi nga ha maitele, hezwiḽa kale ho vha hu tshi ri mufu, munna o vha a tshi ṋangelwa mufumakadzi nga vhomakhulu kana nga vhomme awe. Vho vha vha tshi ya hangeini vha ṱodela mufumakadzi zwezwi vha tshi kho ḓi tshila zwino nga he ino mvelele ya zwino ene muṋe mufumakadzi u to ḓi ṱoḓela ende kha heiḽa mbingano ya kale ha vhaḽa vhathu vha kaleni vho vha tshi zwi ḓivha zwo ri hoyu musidzana mufhio fhio u a shuma nahone u na mikhwa. Zwino kha mbingano ya tshi zwino i vhathu vha tshi, vha musalauno vha vho sokou ḓiṋangela vhafumakadzi hu no uri a vho ngo thoma vha mu guda kana vha sa ḓivhi zwa uri u bva muṱani ufhio nahone ndi ndeṅwa naa.

Feshini ya musalauno kana ya shango ḽoṱhe yo ṱuṱuwedza uri vhathu vha songo tsha sia vho ambara, vha songo ambara ngeno nṱha ngauri ri tshi sedza kha vhathu vhane vha nga vha vha thu vha vhavenḓa hezwiḽani kale vho vha vha si na ndavha. Vha tshi ḓi tshimbilela vha songo ḓiambarela tshikhipa kana a tshithu tsho no thivha maḓamu. Zwine zwa zwino u nga si ṱangane na muthu a songo ambara tshikhipa kana tshithu tsho u thivhedza maḓamu, u tea u ambara tshikhipa arali a khou tshimbila fhethu hune ha vha na vhaṅwe vhathu.

A thi athu ḓiwana ndi tshi khou rabela na na tshigwada tsha vhathu vho no dzula hune nda dzula hone ngori a thi mu christian. Thi tevheli vhurabeli ha vhu christian, ha tshikriste.

Ee, ndi mushumo wa u funḓedza vhaswa u vhuya u swika hune a vha tshi tevhelela mushumo, vha vha tshi tevhelela mvelele yavho ya kale. Ndi mushumo wavho u vha funḓedza maitele na u ita uri sialala ḽashu ḽi songo fa.

Zwine nṋe nda zwi funesa zwa sialala ndi tshidzimba, nṋe ndi vhona tshidzimba tshi tshi sumbedzisa nga maanḓa vhufa hashu sa Vhavenḓa.

Nyanḓadzamafhungo ya matshilisano na vhaḓivhalea zwi ṱuṱuwedza fesheni ya ṋamusi ngauri vhunzhi ha vhathu vha musalauno vha nyaga u ambara sa vhaḓivhalea vhane vha vha funesa. Zwino zwi ya ita uri heyo fesheni ine vhathu vhone vho itaho, i wanale i tshi khou ambariwa nga muthu muṅwe na muṅwe.

Ee, nṋe ndi vhona uri ndi zwa sialala arali zwi tshi khou ambariwa nga kha vhuṱambo mara arali zwi, zwi tshi khou ambariwa vhathu vha tshi khou bva kana vha tshi vha vha hayani kana vha tshi khou ya ḓoroboni ndi vhona zwi sa tou vha, hu songo tou dzula zwavhuḓi nga maandesa arali wo ambara zwiambaro zwa sialala zwezwi zwine zwa siedza maḓamu nnḓa na dzo dzula.

Ndi makhulu wanga, vha a kona u nyitela tshidzimba tshine nda tshi funesa.

Tshine tshi ḓivhea nga Muvhango tshi no tamba kha SABC 2.

Zwiḽiwa zwa sialala zwi anzelwa bikiwa vhuponi ha hashu, hu si hayani.

Zwa Tshivenḓa zwine nda zwi takalela ndi ndi tshidzimba, ndi dovha hafhu nda takalela na delele na vhuswa ha muṱuku. Ndi zwiṅwe zwiḽiwa zwine zwa nda zwi funesa ngori zwi a nḓifhela zwa dovha hafhu zwa vha na pfhushi.

Ndi nga vha ṱuṱuwedza uri hu ḓo vha na mbadelo futhi hu ḓo dovha hafhu ha vha na vhaḓivhalea vho imba vha ngaho vho Ramzeey vhane vha vha divhalea hanefha Venḓa. Nda dovha hafhu nda vha ṱuṱuwedza uri u ḓo ḽiwa, zwiḽiwa a zwi nga shothi hu ḓo ḽiwa ha nwiwa.

Zwiḽiwa zwine vha zwi funesa zwa sialala ndi zwiḽiwa zwi ngaho dovhi, vha dovha hafhu vha funesa zwiḽiwa zwi no nga delele na vhuswa ha mutuku, vha dovha hafhu vha funesa tshidzimba.

Ee, nṋe ndi tshi sedza waḓiroponi yanga ndi khou vhona hu si na na na na na zwiambaro na zwithihi zwa sialala. Ho ḓala zwiambaro zwa musalauno zwine zwa sumbedza uri nṋe thi tou vha muthu o no tou tevhelela nga maanḓa mvelele ya Tshivenḓa.

Hai, thi a thu vhuya nda ḓiwana ndi khou zwi lugisela. Ndi tshe ndo tou vhona fhedzi vhakegulu vha khou dzi bika, a thi a thu vhuya nda ḓiwana ndi khou zwi bika hezwo zwiḽiwa mara u zwi funa zwone ndi zwi funa nga maanḓa.

Nṋe ndi vhona hu na zwiambaro kana zwitaela zwine a zwo ngo tea u ambariwa nga vhafumakadzi. Ndi zwiambaro dzi ngaho zwi no sia dzi dziṅwe dziphathi dza muvhili nnḓa. Ndi zwone zwiambaro zwine nda vhuna, a zwo ngo tea uri vhafumakadzi vha zwi ambare ngori hu ḓi vha na muthu, vhathu vhane vha nga lingea ngo tou vhona hezwi zwiambaro. Vhaṅwe vhathu vha vha zwi takaleli u vhona muthu o ambara zwithu zwi no sia nnḓa, zwi dovha hafhu zwa vha nyadzisea, zwa dovha hafhu zwa ita uri vhana vha si, vha si mangale nga maanḓa.

Zwine zwa ambariwa vhuponi hune nṋe nda dzula hone zwa munyanyani, ndi zwiambaro zwine zwa nga zwa sialala. Vhaṅwe vha nga ambara miṅwenda vha dovha hafhu vha ambara zwo nonga mikhasi, kana hemmbe dzo khodiwaho nga nga nga nga nga miṅwenda arali vha vhanna, kana vha ambara dzi tsindi ndi hezwo zwithu.

Nṋe ndi vhona zwiambaro zwa musalauno zwi sa tou vha zwiambaro zwine ra ngari zwo fanela zwine zwi a ṱhonifhea vhukati ha vhathu, ngori vhunzhi ha zwiambaro zwi no ambariwa zwino ndi zwiambaro zwi no sia muvhili nnḓa uḓo wana o sia nnḓa mukombo nnḓa kana muḓamu nnḓa zwi zwine nda vhona uri a zwi ṱhonifhei ngau to ralo zwi sia zwi kho ita na uri vhaḓi wane vha tshi khou vha tshi nga sala vha tshi khou reipiwa nga nga nga nga vhathu vhane vha ndi hezwo zwithu.

Ndi zwiambaro zwi ngaho u ambara suthu, ya ndi zwiṅwe zwa zwiambaro zwine zwa nga ita uri munna kana u tou vha nnyi na nnyi a ambara suthu a ambara na zwienda zwa zwezwi zwa ṱhodzi zwa fomaḽa, ya hoyu muthu uya kona u ṱhonifhea. Nahone arali o dovha a ambara zwiambaro zwine zwiambaro zwilapfhu nga maanḓa, ndi zwiṅwe zwa zwiambaro zwine zwa ita uri muthu a ṱhonifhee nga maanḓesa tshitshavhani.

Nṋe ndi vhona uri fhethu ho tshetshaho kana uri ndi thome ngori tshitaela tsha vhafumakadzi, vhafumakadzi vha fanela u ambara zwiambaro zwine zwa vha fanela zwa sia hu tshi khou sumbedza shape ine i nga vha ya muvhili wavho, vha dovha hafhu vha ambara zwiambaro uya ngaha khalaṅwaha. Zwino ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa ita uri vhafumakadzi vha ambare nga nḓila ine vha ambara ngayo kana zwo shandukisaho kuambarele kana tshitaela .

Ane a nga fanela u dzhia vhana ra vha humbela vhabebi vha tshe a ngavha muṅwe wa mashaka, kana vha dzhiiwa nga vha vhathu vha vhashumelavhapo vhono sedzana na vhana vhane avhana vhabebi, ndi vhone vhathu vhane vha nga vha dzhia vha vha ṱhogomela havha vhana.

Mufumakadzi arali huna munna wawe o lovha anga ambara zwiambaro zwitsu, a dovha hafhu a dzula anga ambara zwiambaro zwitsu lwa miṅwedzi yo vhalaho uya kha miṅwedzi ya rathi, uya nṱha. Ende tshiṅwe tshifhinga ha tendeliwi nau tendeliwa uri e a ḓi wane o maliwa heyi miṅwaha isa athu heyi miṅwedzi isa athu fhela ende kanzhisa u tea u dzulesa hayani.

Mufumakadzi ane o lovheliwa nga munna wawe a nga tikedzwa nga nḓila dzo fhambananaho, anga vhathu vha nga tea u ita vha tshiya vha tshi muṱolela ngori a sa ṱwe atshi humbulesa nga munna wawe vha tshiya vha tshi muṱolela lu vhalaho kha kha kha kha ṱhaṅwe luthihi luraru kha vhege, zwi nga muthusa badi uri muthu a si to humbulesesa nga mufuṅwa wawe o musiaho.

Zwine mufumakadzi o lovheliwa nga munna zwine a fanela u zwi ita ndi zwithu zwi tevhelaho, uri arali o wana muṅwe muthu ane a khou seisa nae, a muvhuisa muḓini wa munna hu sathu fhela na ṅwaha kana ṅwedzi zwavhuḓi vhuḓi a vha atshi khou muvhuisa kana a vha a khou maliwa, futhi a sathu hu sathu fhela na ṅwedzi muthihi kana mivhili zwi vha zwo khakhea hezwo zwithu nga maanḓa.

Nṋe ndi vhona uri mufumakadzi ane o lovheliwa nga munna u tea u dzula ṱhaṅwe ṅwaha, ṅwaha nṋe ndi vhona ṅwaha u khwiṋe nga maanḓa. Ngauri u sa tori hoyo muthu uvha o tou mufumakadzi wawe uvha o tou lindela munna wawe a tshi lovha kana ndi ene o muvhulayaho, a khou itela uri a wane muṅwe munna nṋe ndi vhona uri ṅwaha uvha u khwiṋe nga maanḓa, uri a kone u maliwa kana u seisana na muṅwe muthu.

O lovheliwaho nga munna u fanela u ambara zwiambaro zwitsu, nahone zwiambaro zwino ṱhonifhea u fanela u ambara zwiambaro zwilapfhu zwivha zwi khwiṋe nga maanḓa hezwo zwithu, zwivha zwi khou sumbedza uri hoyu muthu o lovheliwa nga muthu nga maanḓesa o ambara zwiambaro zwilapfhu.